Ha re bua ka thatohatsi ya sehlopha sa rona sa naha, bongata ba rona re ka dumela ra re bua ka Relebohile Mofokeng sebapadi se tlase di lemong, empa o etsa meka le mehlolo ka hara lebala la papadi ya bolo ya maoto. Ha re tswa re ya ho tsa ditjhaba ke rata ho shebella tlhodisano e bitswang ya UEFA Champions League, e bapalwang ke di ke di team or-re dihlopha tse kgolo tsa di league tse kgolo tsa europe-a. Moo hee mo tangtang e kgangwang ke lerwele moo o bonang bolo ya nnete ya lefatshe.

Taba ya tshehetso ya tjhelete sehlopheng sa papadi e bohlokwa haholo hoba, e nghopotsa mehleng ya kgale motseng ona wa rona re ne re na le sehlopha sa papadi ya bolo ya maoto. Seo kajeno se ileng sa tsamaya ka baka la ho hloka tshehetso ya tjhelete ho tswa mmusong kapa tsona company tse kgolo. Tshehetso ya ditjhelete e bohlokwa haholo ho ho hodiseng le ho ntlafatseng sehlopha hore hosane se fumane mehope yohle e fumanehang.

Dipapadi di ngata tseo di ka kenywang dikolong tsa rona ho netefatsa hore baithuti ba rona ba ba le bokamoso bo botle bo e leng hore ha bo felle feela dibukeng, empa bo kenya le papading le di papading tse fapaneng. Tse jwalo ka cricket, rudby, basketball-o, netball-o le volley ball le tse ding tse ngata. Hoba re le naha re ntse re hloka dithatohatsi dipapading tse jwalo tse tswang lelokong lena la rona la batho ba batsho ho tswellisa naha ntlheng ya dipapadi.

Motse o mong le mong o hloka ditshebeletso tsa tsa boikwetliso le lebala la dipapadi. Hore batjha bohle ba motse ono nako eo ba nang le yona ba e sebedise ho etsa dipapadi tse fapaneng tseo ba di ratang hona moo. Hoba motjha ya na ya se nang nako, ya shebaneng le dibuka le tsa dipapadi ha ana nako ya ho nahana ka wona ka ka tsona dithetefatsi kapa yona bona jwala kapa bona boshodu. Eno e ka thusa motse haholo tabeng tse tseno tse boletsweng.

Banna banna banna ke taba e sa feleng selemo ho pota o tla e ja taba ya hore o hlotse ba le hlotse ba le hlotse, empa hwa thabisa hoba e thusa hore hosane le tiise ho feta mono, hore e be wena ya tla buang ta mantswe a ya a a hore re le hlotse re le hlotse re le hlotse selemo ho pota ke setswalle seo.

Boikwetliso bo bohlokwa haholo maphelong a rona, boikwetliso bo fana ka matla le le bophelo bo bo telele bo senang ho ho kula. Ha le ntjhebile tjena e ka ke thaka ya lona akere. Ke ho ke melemo e meng ya ho ikwetlisa nako e kgolo le e nyane, o dula o na le matla a matjha, o sa kgathalletse dilemo tsa hao, bona feela ke nka le siya kaofela le ya tseba ka mona.